Ngingakha izindlu zokuqashisa, ngenze amagumbi amahle anezindlu zangasese ngaphakathi. Ngenze sendaweni ezokwazi ukuthi ibize abantu bakuthokozele ukuhlala kuleyo ndawo. Ngokwakha lawo ma-room, kuzothi uma sekuhlala abantu sebeqashile bakwazi ukuthi bangikhokhele imali, bese ngiyakwazi ukuthi leyo mali ngiyibuyisele ebhange, ngiphinde nami ngisale nokuthize.

Sekulula kakhulu ukuvula i-akhawunti kulesi sikhathi sanamhlanje kubantu abasha. Sebeyakwazi nokuvula i-akhawunti umuntu ehlezi ekhaya, avule i-akhawunti efonini. Kukhona nalapho bekwazi ukukhetha khona ukuthi uyazilandela ikhadi ebhenki noma bayakulethela ikhadi ekhaya. Amabhange asenze kwaba lula kakhulu ukuthi abantu abasha babe namakhadi asebhange.

Yebo ngake ngayiboleka imali shonisa. Ngangiyidingela ukugibela ngiye emsebenzini ngingenayo imali yokugibela, kwaphoqa ukuthi ngiyoboleka imali kumashonisa.

Umshwarense wempilo usizile isimo sinzima. Sakwazi ukufihla ugogo wethu obengaphilile singenayo nemali yokumufihla. Sakwazi nokuthi senze ukudla, badle omakhelwane abebesikhaphile. Konke kwenzeke ngesizotha, samufihla ngesizotha ngenxa yomshwalense, ukuba ubungekho akukho ebesizokwenza. Nomakhelwane bebengeke bakwazi ukusithwala ngoba besingenalutho.

Umshwalense womngcwabo uyaye uthathe izinyanga ey'ntathu kuya kweziyisithupha ulindile ukuba uvuthwe ube yilunga eliphelele. Into engingayenza ukuze ngikwazi ukulungisela leso sikhathi sokulinda, ngingabe ngidlala umholiswano. Ngomholiswano ngiyazi ukuthi uma usuza kimi, ngiyayithatha yonke leyo mali ngiyoyibeka. Ngenzela ukuthi uma kwenzeka kuba khona okwenzakalayo, kungabi ukuthi anginalutho, kepha ngibe nakho okuncane kokwazi ukuthi nginyakaze. Noma ngabe kuthiwa umshwalense womngcwabo awukakavuthwa, angikakabi yilunga eliphelele kuwona.

Umshwalense wemoto awufani. Kunomshwalense wezimoto esezindala, kube nomshwalense wezimoto ezintsha. Izinyathelo ezithathwayo uma uzothatha umshwalense wemoto, kuyabhekwa ukuthi leyo moto uyithenge nini. Kubhekwe ukuthi inamamayileji asengakanani okusho ukuthi isihambe kangakanani. Kubhekwe nokuthi uhlobo lwemoto uhlobo luni.

Thina singabakwa-Prompt Insurance, siyakwazi ukukufihlela amalungu omndeni wakho, ngisho ngabe kuthiwa awesibongo esingafani. Noma ngabe kuthiwa ningabantu abayishumi emndenini, kukhona nomdala oseneminyaka engaphezu kwe wu-seventy-five. Siyakwazi ukuthi sifihle ilungu nelungu lomndeni, asikhethile ukuthi izibongo zenu azifani. Asikhethile futhi ukuthi kukhona nomuntu osedlule eminyakeni ewu-forty-five. Wozani emshwalenseni waka-Prompt, sizokwazi ukuthi sinifihlele amalunga enu ngendlela enesizotha.